Le yimeko exhaphakileyo kwaye eqhelekileyo ezilalini, kukho iilali apho izithuthi zingayiyo khona. Ndakhe ndaya kwenye ilali eyayikude kwaye azikho izithuthi eziya khona, kwanyanzeleka ukuba ndiye ngeenyawo. Ndahamba iiyure ezintathu.

Into anoyenza umzali kukuba umntwana wakhe xa ebuya esikolweni athethe isiXhosa endlini, angathethi isiNgesi.

Ndingamfundisa ngokuba uqale wenze intlama, ugalele umgubo obomvu kunye nenkoduso. Ubilise amanzi wenze intlama uze uyigqume, uyityhile emva kweentsuku ezimbini xa sele itsalile. Emva koko upheke izidudu xa igwele ligqibile, upheke izidudu. Ogqiba kwakho upheka izidudu ubufake utywala, ubufake. Emva koba ubufakile xa bubila, loo nto ithetha ukuba bulungele uselwa. Uye ubuhluze emva koko buselwe.

Ewe, sakhe sachaphazeleka. Saye sadandatheka kakhulu silusapho, kwalahleka inkomo esasiyithanda kakhulu eyayibizwa ngokuba nguWadumzela. Sayikhangela loo nkomo leyo iinyanga ezintandathu de sayincama.

Inkolo yobuKhrestu, abantu bakholelwa kuThixo, kanti inkolo yakwaXhosa abantu bakholelwa kuQamata. Bantu bambi baye bakholelwe kwizinyanya zabo.

Ngokoluvo lwam, ewe, ndicinga ukuba kulungile ukusebenzisa isiNgesi ngoba kaloku isiNgesi lolona lwimi lulula kwaye lolona lwimi lisetyenziswa kakhulu kwilizwe lonke jikelele. Loo nto ithetha ukuba kubalulekile ukuba ulazi eli ilwimi lesilungu okanye lesiNgesi.

Unobangela wale ngxaki yokubhubha kwabakhwetha kukuba amanye amakhankatha aye angavumi ukunika abakhwetha amanzi, amanye amakhankatha aye angavumi ukunika abakhwetha amayeza okanye iipilisi loo mkhwetha ebezisela phambi koba aye esuthwini. Ngamanye amaxesha amakhankatha aye abethe, onzakalise abakhwetha, nto leyo ithetha ukuthi kubalulekile ukuba umzali womkhwetha amane eyomjonga umntwana wakhe.

Ndingamcebisa ukuba aqale ngeebhokhwe kunye neehagu ngoba kaloku ibhokhwe mnintsi umsebenzi wayo. Ibhokwe iyasetyenziswa xa inkwenkwe isiya esuthwini, ibhokwe iphinde isetyenziswe xa kungeniswa umzimba ekhayeni. Loo nto ithethe ukuba ibhokhwe idingeka kakhulu. Ihagu yona seyiyinto eqhelekileyo ukuba emigidini yale mihla kubekho inyama yehagu eyojiweyo nakumatheko afana nemitshato.

Kwakumnandi ngeyona ndlela emangalisayo. Eyona nto endayithanda kakhulu kukubona abantu benxibe isiNtu sakowethu befake neentsimbi zabo, loo nto yaye yandichulumancisa kakhulu leyo. Kwaku mbejembeje ingulowo nalowo efuna ubonwa, efuna kubonwe isinxibo sakhe. Ingulowo nalowo eqhayisa ngeentsimbi zakhe.